Ukwaziwa kweendaba zabantu abadumileyo luluntu lonke kubabeka emngciphekweni abanikazi beendaba ezo kuba amaxesha amanintsi ufumaniseka uba abantu basebenzisa ezo ndaba zabo ngohlobo olurongo, ukubahlukumeza ikakhulu kumakhasi onxibelelwano apho ufumanise uba abantu abadumileyo izidima zabo zirhuqa phantsi. Kukhona abantu ababatyabekayo, bebabeka amabala. Ndikholelwa ukuba iindaba zabo ingaske zihlale kubo, zifihlakele, kungazubakho ukuthethisa okanti kungazubakho ukungahlonitshwa kwabo nokukuba basoloko bekhuselekile kuba maxeshawambi ufumanisa ukuba abantu okanye uluntu luba nomsindo kwezo ndaba zithe zathi ndii zabo, ufumanise ukuba abasakhuselekanga konkekonke.

Ndingakhetha ingoma kaBig Zulu ethi ikhaya lami ngiyalthanda ngoba kusekhaya kuba ndifumana ndiluthando kakhulu ngoMzantsi Afrika, likhaya lam, ndiziva ndikhuselekile futhi ndithandwa ndonwabile.

Singayisombulula ngokuba umntu akwazi sinikane ixesha lokubukela iinkqubo zethu. Uba ngoku bekubukele omnye kunikwe nomnye ithuba lokuba makabukele eyakhe, kunikwe nomnye. Sinikane amathuba kuzokwazi uba wonke umntu abe nexesha elaneleyo, futhi elilinganayo nelomnye ukubukela inkqubo yakhe ayithandayo, njalo njalo.

Ndingathi ndim unomdakazana intombi elisomi enamazinyo azixhobo, mphulaphuli ungalibali uhleli nam nam ndihleli nawe.

Ndikholelwa ekubani indlela engasebenzisi kakhulu imali okanye indlela yokonga ukubukela ezemidlalo kukubukela umabonakude. Usebenzise umabonakude izitishi ezifumaneka mahala u-SABC one, u-SABC two okanye u-SABC Sport ubukele umabonakude wakho, ubukele nezemidlalo zakho onke amaqela owathandayo uwalandele kumabonakude wakho ongahlawulelwayo.

Eyona ndiyithembayo okanye esona sixhobo ndisibonayo silungile, i-smart TV ngoba xa usebenzisa i-smart TV akukho nto ikuphazamisayo. Ubukele uthe gqolo, ujonge le nto uyibukeleyo, kanti xa usebenzisa i-smartphone okanye ithebulethu uyaphazamiseka yenye imininingwane engenayo, i-message ezingenayo uyaphazamiseka ekubukeleni.

Ingenelo zedatha eziphelelwa lixesha zenza ubunzima kakhulu kubantu abasebenzisa izimatifowuni abasebenzisa zona iidatha kuba zikwenza funeka usebenze maxhapheshu, kuba ujonge xesha loba zizawuphelelwa ngexesha elithile futhi zenza umntu aphethe sengakwazanga nokuwugqiba kwa umsebenzi lowo ebewenza, ngenxa yoba uhleli nje ujonge ixesha lazo uba lizawuphelelwa nini uhlale usexhaleni xa usebenzisa zona.

Bendinokhetha iholo lasekuhlaleni kuba ukufaka iWi-Fi kwiholo lasekuhlaleni kulapho wonke umntu afikelela khona, akukho miqathango kwiholo lasekuhlaleni. Akho mithetho apho kuthiwa lisetyenziswa ngexesha elithile nakanjani kuba liholo lasekuhlaleni. Bonke abantu abafuna ukulisebenzisa bayalisebenzisa, futhi bendinokwenza iWi-Fi ingabi naphasiwedi apho kungabikho mntu ungazukwazi ukufikelela kuyo, wonke mntu uzofikelela kuyo. Iseholweni lasekuhlaleni, wonke mntu uyakwazi ukuya ayisebenzise nangeliphi ixesha afuna ukuyisebenzisa ngayo.

Inkqubo eveliswa eMzantsi Afrika endakhe ndayibukela kwinkonzo yostrimisho yiYoungins. IYoungins idlala kuShowmax yenye yeenkqubo ezimnandi kakhulu nezifundisayo uba abantwana abakwi-high schools baphila kanjani, ubomi babantwana abaseze kancinci elizweni, like teenagers, apho baye bahlukumezeke nangootishala, bazibone ootitshala sebebaxhaphaza ngokwesondo njalo njalo. Iyafundisa kakhulu futhi iveliswe apha eMzantsi Afrika, nantsi enye into edala uba ndiyithande.